Umculo engingawushintsheka kuwona othize kungaba yi-blues. Umculo onezimpande ezijulile futhi ovame ukuxoxa izindaba.

Ngingenza ucwaningo olunzulu ngiqinisekise ukuthi wenze ucwaningo olungezindaba ozozibika ngazo. Uqoqelane amaqiniso, izinombolo nezitatimende ezibalulekile. Qinisekisa ukuthi imithombo yakho ithembekile futhi inembile. Gwema ukubika amahemuhemu noma ulwazi okungelona iqiniso. Hlela kahle indlela ozokwethula ngayo izindaba. Bhala umbhalo ocacile olula ukuqonda ukuthi kuqonde ukuthi ufinyelele iphuzu. Sebenzisa izinhlobo ezicacile nezindinyana ezimfishane.

Izindlela esingazisebenzisa ukusaphotha umuntu oqhashayo njenge-inthanethi ukuthi simisaphothe siriphothe kwabanikazi be-inthanethi futhi siyakwazi ukuthi siriphothe bamublokhe ku-inthanethi ukuze kugwemeke okufana nalokho ukuxhashazwa kwabantu kwi-inthanethi. Okunye esingakwenza ukunikhuthaza nizwelane nomusa kwi-inthanethi nokupromotha ubulungiswa nokuphathana kahle ku-inthanethi. Ukufundisa nokuthi abantu kuqaphelwe izingozi zokuhlakanipha zokuxhumana, noku-create-a e-safe for abantu.

Yebo, kufanelekile ngoba ukukhiqiza izindaba esezingeni eliphezulu kudinga izinsiza eziningi okuhlanganisa ababhali bezindaba, abahleli kanye nobuchwepheshe. Ukuphoqa kusiza sekela intatheli ezimele nokunciphisa ukuncika ekukhangiseni okungaholela ekubikeni ukuchemile. Ababhalisile bavame ukuthola okuqukethwe okukhethekile okungabiwa mahhala.

Kube nomthelela omkhulu ngokuba abantu bese bekwazi ukuthi baxhumane ngokudlulisa imiyalezo ezemingwabo ngendlela esheshayo, kodwa futhi bese bekwazi ukuthi bakhonekthe ngaphandle kokuba kwe-distance yokuba babhale incwadi noma bagibele. Nakhona ku-improve-e kakhulu futhi kwashintsha indlela ngoba yenze ukuthi kube lula ukuthola usizo lokuqala ukwazi ukuthi ukulithole ngokushesha. Ithe ungosizo la nsukuzonke yabe isebenza inzuzo ngalolu shintsho lokulwesa lwamabhizinisi nokwazi ukuxhumana kwempilo.

Izici eziyinhloko izingcingo ukubhuka ama-appointment aku-inthanethi, ukuphatha kwamarekhodi eziguli umyalezo evikelekile ukuthunyelwa kwemithi, ukuqapha kokude.